Ukutyala kuba luncedo kakhulu xa ngaba inyanga ikekele ngoba kaloku uyakwazi ukutshona egadini yakho uhambe uye kucholachola noba yimifino okanye iminqathe okanye iitapile kwakunye neetumato. Into emnandi ke ngeetumato yinto yokubana ziyazikhulela. Zonke ke ezi zinto ke, kuquka namatswele, uyakwazi into yokubana udibanise uzenzele noba isuphu yakho emnandi okanye wenze into ebizwa ngokubana ngumfino. Umfino ke yindibanisela yekhaphetshu kwakunye nesipinatshi okanye udibanise mhlawumbi noba ngumilimili ukwenzela into yobana umfino wakho ube mhle, ube nesondlo. Loo nto ke iba luncedo kakhulu into yobana apha ekhayeni kuyakwazi ukuba kutyiwe, sihambise ixesha kude kuyosondela elo xesha lokuba kude kube kanti kukho iinkozo zokuba siqhubeke sithenge igrosali for apha endlini.

Entwasahlobo ke, imifino endithi ndiye ndigxile ekutyaleni iba yimifino equka eya iitapile, ibhitruthi, iminqathe, ispinatshi, ikhaphetshu, itswele kwakunye nebrokholi okanye itenephu. Zezo ke endiye ndiqiniseke into yokubana ndiyazityala ndizinakekele. Kwaye ke into emnandi ngeetapile ziyanda ziba nintsi, ingakumbi xa umhlaba uchumile, noko ke zona ziyakwazi ukuqhuba ixesha elide.

Ndisebenzisa ikhemikhali ebizwa ngokubana yi-neem oil, endiye ndiyitshutshuze apha kwizityalo ubuqu. Kungenjalo ndiyakwazi nokutyala izityalo ezifana ne-garlic, i-basil, ii-chives kwakunye netswele. Ezo ke izityalo nazo ziyancedisana kakhulu ukususa izinambuzane eziphithizelayo neziphazamisayo ekukhuleni kwezityalo.

Imifino eye iyilungele imo yezulu yasekwindla, yimifino efana nale esuka engcanjini efana nebhitruthi, ikherothi, amagqabi afana nee-parsley i-basil kwakunye nezityalo ezifana nesipinatshi, ezo zinamagqabi aluhlaza, spinatshi, ikhaphetshu.

Oku kuqinisa ukhuphiswano ngaphakathi kuthi kwakunye namazwe angaphandle ukuze iifemu zethu zikwazi ukonyusa amathuba okuthengisa. Okwesibini, oku kuqinisekisa ukuba amathuba entswelangqesho ayancipha. Okwesithathu inzala kunye nembuyekezo nayo iyenyuka ecaleni.

Umhlaba ochumileyo uqinisekisa into yokubana izityalo zikhula kakuhle zingaphazamisekanga. Okwesibini, umhlaba ochumileyo ukuqinisekisa into yoba amanzi afunxeka ngokwaneleyo ukususela engcanjini uyokutsho kumzimba wezityalo. Okwesithathu, umhlaba ochumileyo uqinisekisa into yobana iingcambu zikhula ngokwaneleyo, zifumana isipeyisi esaneleyo sokubana zande zikwazi nazo into yobana zikhule zivulekile, zinamandla. Okwesine, umhlaba ochumileyo uqinisekisa ukubana izityalo aziphazanyiswa zizinambuzane ezinobungozi kuba zikhula zidibene zinye zikunye, zingavumeli izinambuzane ezinobungozi ziziphazamise. Okwesihlanu, umhlaba ochumileyo uqinisekisa into yobana ukhula kakuhle uchumile ukuze kukwazi into yobana ungoyami ngee-chemicals ukuze ukhule izityalo.

Inkxasomali karhulumente idlala indima enkulu ngohlobo lobana inika amafama ithuba lokuba bakwazi ukwandisa ingqesho kubantu basezilalini. Umzekelo bayakwazi ukuthi xa banemfuyo eyaneleyo okanye benezityalo ezaneleyo, bakwazi ukubanika ithuba lokuza bazokusebenza. Kwaye xa benayo inkxasomali abafama bayakwazi ukufumana ii-tools ezinamandla, ezikwaziyo ukuba zikhusele imfuyo kwakunye nezityalo ukuze zingonzakali.

Inyama isikiswa esilarhweni ngeendidi zeendlela ezifana nokuyicukuceza, ukuyixhela ibe zizigilaxa ezikhulu okanye ukuyicutha, isikwe ibe zizi-strips okanye izilayisi. Okanye icukucezwe ngokwamalungu omzimba ayo inyama.

Imifuno efana namakhaphetshu, amazambane, iminqathe, amatswele, yimifuno ehlala idingeka nyaka wonke, ngoko ke kubalulekile ukuhlala uyityalile ukuze ingenelo ihlale ikhona. Umzekelo imifino efana nee-carrots okanye amazambane, ayakhula ngokwaneleyo, eleke usikha nayo iyaphinda yande. Njengokuba umhlaba wakho uhlala uchumile, namatswele ayaqhubeka ayanda.

Amazwe avelise ukuba abe kanti ayawuthenga lo mdiliya ngamazwe aquka iChina, iMelika, iJamani kuba la mazwe athengisa iiwayini yoqobo. Ngoko ke axhomekeke kuthi ukuba siwanike umdiliya ukuze akwazi ukuqhubeka athengise iiwayini.

endithi ndiqinisekise nokuzijonga emntwini endiza kumqesha, eyokuqala kukuqinisekisa ukuba umntu lo akangomntu obonakalisa iimpawu zokuba ngumntu oselayo okanye osebenzisa iziyobisi, ukutshaya ke ngokutsho. Okwesibini ndizawuqinisekisa into yokuba umntu lo, ngumntu okufumanekayo maxesha onke xa edingeka emsebenzini, engazuzisa zitori zokuba hayi andiphumeleli kuba kuthe. Okwesithathu ndizawujonga into yokuba umntu lo, ngumntu olinene, olicola kuba kaloku uzawudilishana nezinto ezifana nee-chemicals zokuqinisekisa into yoba izityalo zikhula ziphilile.

Amanina andisa ulwazi kuluntu malunga nezolimo. Okunye ayancedisana namafama ukuze akwazi ukutyisa isizwe okanye i-community leyo akuyo. Okunye bancedisana nokusebenza kangangoko, adibane asebenze ekukhuliseni imfuyo, ezolimo kwakunye nemifuno.

Njengomphathi wasefama ndiza kuqinisekisa ukuba abasebenzi baqeqeshelwe uncedo lokuqala kwakunye nezixhobo zoncedo lokuqala zihlale zikhona. Okwesibini ndiza kuqinisekisa ukuba banazo iiovaroli, izithwalo zasentloko, iiglavuzi, ii-gumboots okanye iibhutsi ezaneleyo ukuthi nezomeleleyo zokuthi bazinxibe bazisebenzise xa besemsebenzini. Okwesithathu ndizawuqinisekisa ukuba oomatshini nezixhobo abaza kuzisebenzisa emsebenzini zihlala zisevisiwe ukuze sibakhusele, zingabonzakalisi. Kwakunye ke nokuqinisekisa ukuba zonke izixhobo zalapha emsebenzini zilufanele umsebenzi lowo ke ziza kuwenza, bangonzakali.

Ewe, ngumbono omhle lowo ngoba loo nto ithetha ukuthi ukuba ngaba inkqubo leyo sele ineminyaka engaphaya kwisithathu isebenza, loo nto ithetha ukuthi loo nkqubo ihamba kakuhle kwaye ewe ngokuqinisekileyo, ibe nawo amagingxigingxi ethe yadibana nawo. Kodwa ngokuba imithetho nemimiselo nemiqathango yawo imile, loo nto ibangela ukuba ibe kanti iyakwazi ukuqhubeka isebenze.